Kimina, zibalulekile isiteshi ezikhuluma ngolimi lami engiliqondisayo, ngithola izindaba, ikakhulukazi uKhozi FM.

Isicwayiso engingasenza uma izulu licala lihloma, ngingabacwayisa ukuthi lokushisa nomoya nakhu isiphepho, ngingabacwayisa ngokuthi lingase line, line kabi.

Yokuthi, abantu abanezici zokungaboni kahle, ubasize, umbambe ngesandla, noma abe nenduku yokukhomba ukuthi I am nearly blind. Abangezwa, kumele basizwe bafakwe izinsizakuzwa endlebeni.

Ngokwami, ubugebengu bokweba, singumphakathi singabambisana sibe i-unit, ukuze sikwazi ukumelana nobugebengu.

Kumele, aye kwabanye abasizi ayoceceshwa ukuze akwazi ukungenela ukusingatha kwesimo sezulu.

Uma singaba nesiteshi esisha somsakazo, kumele sidibane, sikwazi ukukhuluma, ukukhulumisana. Singawusiza kanjalo umphakathi.

Izinhlelo zokusebenza zemfundo, yebo, zisekelwa ukufunda.

Ngolwami ulwazi, ukuhambela phesheya, ukuzulazula ngidinga idatha, ngingachumana nomndeni wami ukuthi thumele idatha eningi.

Ngingaqiniseleka ukuthi idatha yami ngiyiseyiva ngokuthi ngingasebenzisi imisebenzi ethatha idatha eningi.

Isiteshi sethu somsakazo womphakathi, mhmm sinenkinga yokuthi amanzi wethu awahlanzeki. Nomngani wami sinaleyo nkinga, siyabuzana ukuthi singenza njani ukuphuma kula manzi angcolile.

Ngowami umbono, edla idatha eningi, i-TikTok, ne-Play Store, ne-Google.

Ngakithi, intandokazi enkulu uKhozi, umsakazo wesiZulu uKhozi, luhamba phambili.

Ukwethula uhlelo olusha lwezingcoco endaweni. Ngingababiza, ngibachazisela izici engizicabangayo ngohlelo olusha.

Izinhlelo zomculo ezihehayo kwiziteshini, izingoma zesintu, yizo ezisebenza kangcono.

Ngingacoca ngobuhle ongabukela ngabo ithivi, ngokusebenzisa ifoni noma amadata ukuthi kuze kube ngokuhlukile.

Ukuzama umculo ohlotsheni ongakaze ngiwulalele, ngingathanda ukulalela isiNdebele, umculo wesiNdebele. Ngingashintshela kuwo.

Ngingagwema ukusebenzisa i-Wi-Fi, nokusebenzisa ikhadi sicu.

Sinako konke ongumsebenzi umsebenzi womsakazo womphakathi, angasebenzisa ama-SMS, noma ama-imeyili.

Ezocwaningo zona, ama-divine. Ezokujabulisa, umculo, nazo zonke ezinye zomphakathi.

Ama-divines ahlakaniphile, angakaba ngobucwepheshe bamanje, nokusiza izimfihlo, ama-privacy.

Ngingahlela uhlelo lokuthi kubekhona ababheka ukuthi kungabi neyichwanguchwangu, nezintatheli ziphephe.